Ukwakha olu thungelwano lukaloliwe olukhawulezayo kufuna imali eninzi kakhulu ngenxa yezixhobo, izakhiwo kunye nobuchwepheshe obuphezulu. Oku kwenza kube nzima ukufumana uxhaso lwemali olwaneleyo, kuquka noorhulumente nabatyalizimali. Ukuqulunqa uluntu olutsha kunye nokusebenzisa iindlela ezintsha zoololiwe kufuna ukuhambelana nemithetho yezokhuseleko, ezemvelo kunye nezoluntu. Oku kudla ngokuthatha ixesha elide kwaye kunzima ukulungisa.

Siza kusebenza ngokusondeleyo nemithombo yezolwazi, iindawo zokuthenga kunye neenjongo zoluntu ukujongisa ekuboniseni ukuba iinqwelomoya ziyakhawuleza, zinokuhamba umgama omde ngexesha elifutshane, zikhuselekile kwaye zikhululekile xa ziqhutywa. Siza kusebenzisana neekhampani zeenqwelomoya ukunciphisa amaxabiso amatikiti ngexesha leeholide ukuze abantu bangabi nakuyeka ukusebenzisa iinqwelomoya ngenxa yexabiso eliphezulu.

Abanye abaqhubi itekisi abahlali behambisana nemigaqonkqubo elawulayo, nto leyo ebangela iingxaki zokhuseleko kunye nokunganeliseki kwabakhweli. Abakhweli baye baxhalabe ngamaxabiso aphezulu okanye ngokungabi nendlela elula yokuhlawula, ngakumbi abangenayo imali eninzi okanye abafuni, abafuna indlela esheshayo.

Ndingaququzela intlanganiso okanye ingxoxo phakathi kwamaqela ahlukeneyo abaqhuba iiteksi, ukuze baxoxe ngeengxaki zabo kunye nokufumana izisombululo ngentando yabo. Ndingaquka ulwazi lokuba iimfazwe zeeteksi azisi nabani na kwaye zibonakalisa ubungozi kubo bonke abaqhubi abaninzi beetekisi kunye nabakhweli.

Yimoto le itayi, eyesibini amalambo, eyesithathu iibhuleyikhi, brakes. Eyesine, windows nee-wipers. Eyesihlanu, yioyile kunye namanzi emotweni. Six, isixhobo sokukhusela abakhweli, ii-safety belts. Seven, isixhobo sokucima umlilo, fire extinguisher. Eight, izixhobo ezisiseko zokulungisa iingxaki. Ukuqinisekisa ezi zinto zonke kumgangatho ofanelekileyo kunceda ukunciphisa amathuba engozi kwaye kwenza ukuba ukuhamba kugqibelele ngakumbi.

One, ukungaziphathi kakuhle, xa umqhubi engakhathaleli abakhweli, engabamkeleli ngentlonipho okanye engathethi kakuhle oko kuyacaphukisa. Ukuqhuba imoto ngokukhawuleza okukhulu okanye ngokungakhuselekanga. Ukukhwela kakhulu okanye ungayihoyi imithetho yezithuthi kunokwenza abantu bazive bengakhuselekanga, nto ethatha umonde. Ukungamisi kwindawo efanelekileyo, xa umqhubi engamisi ibhasi kumgama okanye kwiindawo ezingavumelekanga abakhweli bayazisola.

One, ukusebenzisa iindlela zokwabelana ngezithuthi, ride sharing. Abantu abadala banokuhlela ukuhamba kunye nabanye okanye basebenzise iinkonzo ezinjengeeUber okanye Bolt ukuze bafikelele kwizibhedlele. Ukucela usapho okanye abahlobo ukuba babancede, abantu abadala banokucela usapho, abahlobo okanye abamelwane ukuba babagibele baze bababuyise esibhedlele. Ukucwangcisa ukuthuthwa ngamabhasi omphakathi, ukusebenzisa iibhasi zoluntu nangona kunokufuna ukucwangcisa kakuhle ixesha lokuhamba.

Ndaziva ndicaphukile kwaye ndixhalabile kakhulu. Oku kungenxa yokuba amaxabiso aphezulu enza kube nzima kum nakwabanye abantu ukusebenza ezothutho zikawonkewonke. Ngokwam, ndandiziva ndingenanto yokwenza nokuba ndingayithwala njani le nto, kuba amaxabiso onyukayo eza ngelixa izinto ezininzi ziphakamile. Naziphi na iinkonzo eziphambili zibalulekile, noko ke ndiyayiqonda ukuba kwezinye iimeko ukunyuswa amaxabiso kunokubangelwa zizizathu ezifana nokunyuka kwamafutha, kodwa ndiziva ukuba kufuneka kube nezicwangciso zokunceda abantu abangakwaziyo ukuhlawula amaxabiso aphezulu.